Iye kuliqiniso lelo ngombana nasenza isibonelo ngomma othethweko nanyana owendileko, okutjho bona sikhuluma ngomalukozana wemzini womunye umuntu okutjho bona ufanele azihloniphe ukuze nabantu abanye bamhloniphe. Yingakho kuya njesigaba okiso bona usazokuvunyelwa bona udlale umdlalo othize na.

Iye umphakathi ungaphuma ngobunengi uyobabukela njengombana sisazi bona abantu bekhethu bayakuthanda ukusekela imidlalo ekhona ekhayapha, nanyana enarheni yekhethu le.

Awa, iBafana Bafana ngicabanga bona ikhuthazwe yiBanyana Banyana njengobana eminyakeni edlulileko nakulonyoka lo esikiwo, iBanyana Banyana idlale kuhle khulu imidlalo yayo.

Umdlalo uqakatheke khulu ebantwini abatjha njengombana sisazi bona abanye babantu abatjha bangenela iindakamizwa, abanye babantu abatjha bangenela ubutsotsi, abanye babantu abatjha bangenela ukugembula okuzizinto ezingasizihle nezinto ezingakalungi. Okutjho bona umdlalo ebantwini abatjha udlala indima ekulukulu, ekutjho bona kufanele omunye nomunye agcugcuzelwe umuntu omutjha ukuthi adlale nanyana abe nomdlalo ekuwudlalako ukuze lokho kuphungule inani labantu abatjha abafako babulawe ziindakamizwa nanyana abalimalako ngenca yobugebengu.

Imidlalo yendabuko kufaka hlangana imidlalo eyayidlalwa ekadeni. Okutjho bona lokho kufaka hlangana amarebulani, isitutjhe nesitutjhe.

Ukuzibandakanya kwabantazana emidlalweni ekhona kuzokunciphisa inani labantazana abazithwala basese bancani, ngelimi lesiyeni ekuthiwa yi-teenage pregnancy. Lokho kuzokurhelebha khulu isitjhaba bekurhelebhe nabo labo ezobe bazibandakanya emidlalweni ekhona.

Umdlalo engizowubala mdlalo wabononketo. Umthetho womdlalo wabononketo kukobana lokha nawuphosela ilitje lakho phezulu olisebenzisa njengo , uzothatha wakho umphosele phezulu, ukhiphe amatje bese uphosele godu phezulu, nenge wakho loya awa uyadoya godu wathi uyabuyisela kwangabuyeli amatje efanele abuyele, kwasala inani elinengi nanyana elidluleleko lamatje kilawo ebefanele asale, uyadoya nakhona. Godu, wathi uyabuyisele amatje wawabuyisela woke sele uphosele wakho phezulu kufanele ubuyisele nala egade uwatholile, siyibiza ngerhwame leyo.

Kulula khulu ukufika ezingeni lokudlala emaphaliswaneni amakhulu wephasi. Kuya ngokuzimisela komuntu ngombana ngesinye isikhathi kuyenzeka bona omunye umuntu akazimiseli ngokwaneleko nanyana omunye umuntu uya aye aye bese enze izinto ngokudema nanyana ezenze izinto ngokungasanaki. Okutjho bona lokho kuphungula amathuba wokuthi angakafiki emaphaliswaneni amakhulu wephasi kodwana nawuzimiseleko ungafika emaphaliswaneni amakhulu wephasi, kulula khulu.

Ukudlala kusiza umuntu bona akhululeke emkhumbulweni ngesinye isikhathi kumenza bona umkhumbulo wakhe usebenze ngefanelo. Enye into ikakhulukazi engingayi gcugcuzela kukobana abantu kufanele babe nesikhathi esaneleko sokusebenza nesikhathi esaneleko sokuzibandula nanyana sokudlala, ukwenzela bona imikhumbulo yabo ikwazi ukusebenza ngendlela efaneleko.

Awa, lokho kungeze kwasihlukanisa phakathi isitjhaba. Okutjho bona isitjhaba singasekelana ngokuhluka kwaso emidlalweni, kungaba mdlalo kamakhakhulararhwe, i-hockey, itenesi nanyana ikhrikhethi nomdlalo webholo erarhwako. Bangasekelana ngokuhlukahlukana kwabo njalonjalo.

Yinengi khulu kwamambala imalingeniso yezemidlalo emnothweni we-South Africa, okungangokuthi ibalelwa ngaphezu kwamakhulu weenkulungwani ngombana abantu abadlala imidlalo le ekhona eSewula Afrika bathola imali enengi khulu, lokho okwenza bona bakwazi ukukghona ukuthenga izinto ezinengi ezikhona khona la enarheni yethu, bebathenge nezinye eziseenarheni zangaphandle.

Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa kubhala iinkondlo. Lokho kungirhelebha khulu kwamambala okungangokuthi ngigcine ngikwazi ukufunda nokhunye okunengi

Abadlali laba bangakhafuliswa umukghwa loyo ngokuthi ozokwenza nanyana ozokufuna ukuthoma ukwenza umguruguru ufanele ajanyiswe bona angasadlala kusukela ngaleso sikhathi. Lokho kuzokunciphisa inani labantu abazokwenza umguruguru nanyana abazokuguruzela.

Lokha nakuneminyanya enjalo kuvame ukuba nabantu beenarha zangaphandle, okutjho bona bayazibona izinto esizenza enarheni yethu. Ngiyo indlela yokuthuthukisa ihlalakuhle yendawo yethu, okutjho bona abantu laba bazoyazi ikambiso nendlela ekwenziwa ngayo izinto endaweni yethu njengama Sewula Afrika.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ukutlola iinkondlo, nokulalela imivumo. Ngesinye isikhathi nokubukela amafilimu ku-inthanethi.

Into eyangithabisa khulu ngokobana ngibe nomsebenzi wokuzilibazisa, kukobana ngakhe ngatlola iinkondlo ezihlanu. Ekubonakalisa ukuthi ngazo iinkondlo lezo ngakhe ngabizwa bona ngize ngizozirhaya hlangana nabanye abantu abatjha. Ukwazi ngikwazi ukukhuthaza ilutjha egade likhona langa lelo lapho endaweni leyo. Kwaba yinto ekulu khulu kimi nekarisako ebazalini bami engayenzako epilwenami. Okutjho bona kwangithokozisa khulu ukuthi ngeenkondlo zami engizibhala njengomsebenzi wokuzilibazisa, ngibizwe nami ngiyokubizwa hlangana nabantu abaphezulu ngezinga.

Into engiyitlhoga khulu lokha nangifuna ukwenza nanyana nangifanele ngenze umsebenzi wokuzilibazisa yindawo ethulileko. Yingombana lapha ngihlala khona ngihlala nabakwethu. Yeke-ke indlu engihlala ngakiyo yindlu engihlala kiyo nabakwethu. Lokho kubanga bona nabakhulumako ofana badlala ngaphandle abantwana bakwethu, akubi nokuthula. Yeke-ke ngiyo indawo engitlhoga khulu leyo.

Awa, laba abanye abantu abafuneki lapho emsebenzini, engiwuthandako wokuzilibazisa ngombana bazongiphazamisa kilokhu engizobe ngicabanga ukukwenza nanyana bazongiphazamisa kilokhu engihle ngikwenza. Okutjho bona abafuneki abantu abanye. Kokuzilibazisa ngokwami ngingedwa begodu omunye nomunye uneendlela zakhe ekazilibazisa ngazo ezihlukileko.

Umsebenzi wokuzilibazisa lokha nangiwenzako ngiye ngenze bona ngesikhathi engiwenza ngaso ngiwenza ebusuku. Abantu sele balele nanyana ngiwenza emini lokha abantu nabangekho ejarideni. Wenzela bona ngikwazi ukuwenza ngesidu begodu ngikwazi ukuwenza woke. Ngilungise lapha khona kuneemphoso khona.

Ikghono engilifundileko emsebenzini wokuzilibazisa, kukobana lokha umuntu nakabhala iinkondlo angazibhalela iinkondlo zakhe bekazirhaye yena iinkondlo zakhe. Ngesinye isikhathi ungazibhala iikondlo zakho bewuligcine ufika ezingeni lokobana ubemtloli weencwadi zeenkondlo. Okutjho ukuthi uzoba mtloli weenkondlo osemthethweni osezingeni eliphezulu.

Umsebenzi lo engiwenzako wokuzilibazisa uqakatheke khulu kimi nemphakathini wekhethu ngombana abantu bayaphila ngeenkondlo esizibhalako. Abantu bayafunda ngeenkondlo esizibhalako. Okutjho bona lokho kusindisa imiphefumulo eminengi nanyana kurhelebha abantu abanengi ephasini loke mazombe.

Lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngiyakhululeka khulu emoyeni nehliziyweni. Okutjho bona ingqondo yami ayicabangi khulu. Okutjho bona lokho kuyangisiza ekuthenini ngikwazi ukuthi ngicabange izinto ezifaneleko, nezinto ezingasiza abantu nezinto ezingasiza mina.

Iye, kumsebenzi wona ongakajayeleki ngombana akusuye ubani nobani owenza umsebenzi engiwenzako wokutlola iinkondlo nanyana wokurhaya iinkondlo. Okutjho bona umsebenzi lo, msebenzi oqakathekileko nomkhulu.

Awa, lomsebenzi akusiwo umsebenzi wokufundisana. Okutjho bona asifundisani lomsebenzi uyazifundela wena ukukghona ukuthi wenze intweleyo. Okutjho ukuthi lokha nawukghona ukwenza nanyana ukubhala iintwezo. Yinto okghona ukuzifundela yona akusiyinto oyifundiswa mumuntu. Nokurhaya iinkondlo yinto nanyana sisipho ozalwa naso.

Umvumo engiwukhumbulako nanyana umbhino engiwukhumbulako ebephele uvunyelwe esikolweni nakusanda idlalwa ibholo uthi, thina nasikhamba, thina nasikhamba siyokudlala ibholo wena uyaberega. Uyaberega, wena uyaberega, siyakubona, wena uyaberega. Thina nasikhamba, thina nasikhamba siyokudlala ibholo wena uyaberega. Uyaberega, wena uyaberega, siyakubona, wena uyaberega. Ngileyo engiyikhumbulako. Enye ithi, intwe ezibabako thina sidli atjha. Intwe ezibabako thina sidli atjha. Into ezibabako thina sidli atjha.

Emidlalweni yabantwana, ingoma eyenza umntwana akhuthale khudlwana. Ngile ingoma yebholo ethi, amalanga tjhona malanga. Amalanga, tjhona malanga. Amalanga, tjhona malanga. Amalanga, tjhona malanga. Ngiyo leyo-ke ingoma. Bayayithanda-ke abantwana banamhlanje.

Nemidlalweni, yabantwana ukhona umdlalo ekuthiwa ngewobungani. Okutjho bona umdlalo loyo usiza khulu abantwana ekutheni bakwazi ukuphathana kuhle. Usiza khulu ekuthenini iingqondo zabantwana zikwazi ukusebenza ngendlela efaneleko nangendlela yobuntwana. Okutjho bona lokha nakudlalwa umdlalo loyo akunantengo ezokutholakala nanyana akunalitho nongorwana ozobakhona. Okutjho ukuthi abantwanaba bayahlanganisa ukuthi badlale loyo mdlalo ukuze bakwazi ukwazana. Bakwazi ukuthi kuphathwana njani lokha nakudlalwako umdlalo othile.

Mayelana neendawo, neendaba yamatatawu wezemidlalo. Abantwana baye benzelwe indawo elitatawu labo, elingene bona. Okutjho bona lokha nakuza ukudlala abantwana, indawo esetjenziselwa ukuba litatawu labantu abakhulu iyaphunga ukulwa. Yenzelwe ukuthi ibe litatawu labantwana, ngombana amandla nebelo abantwana abanalo angeze lalingana namandla nebelo abantu abakhulu abanalo. Okutjho bona ezinye izinto ziyezihlelwe ngaleyondlela nanyana ngehlobo lelo lehlelo.

Le yokweqa intambo irerhe khulu nanyana ilungile bona ingafakwa neenkolweni, ngombana lokho kusiza abantwana bazilolonge. Begodu bayazi imizimba yabo bona ihlezi isezingeni eliphezulu mayelana nezepilo nokuphepha.

Indlela ekufundiswa ngayo abantu ayifani, okutjho bona lokhu kungasebenza esikhathini sanamhlanje begodu kungangasasebenzi esikhathini sanamhlanje. Sikhumbule bona esikhathini sanamhlanje kusebenza khulu izinto zetheknoloji, neencwadi ezinye seziyatholakala kumaliledinini nanyana ngendlela edijithali ngelimi lesiyeni kuye kuthiwe njalo. Lokho kutjho bona iincwadi ezibhalwe phasi nanyana elinye lelwazi elidluliselwa ngokuya ngokukhuluma lingasebenzisa, lingangasebenzi.

Imidlalo yendabuko kubalwa hlangana imidlalo eyayidlalwa ukusukela kade kusaphila abokhokho. Okutjho bona imidlalo le ifaka hlangana ingejana begodu ifaka hlangana nomdlalo wamabhlege. Ekumidlalo engabhalwa phasi imithetho yakhona. Ekumidlalo esiyifunda isikhathi nasikhambako, nasisakhulako nathi sithola idlalwa endleleni, emakhaya then nathi siyidlale.